Bana le tshwanela ho ja meroho kgafetsa. Le se ke la ja dijo tse nang le mafura nako e telele.

Ha ngwana a sokodisa ha bo mmae, o tshwanela ho iswa ha bo ntatae a lo etsetswa mosebetsi e leng wa kamohelo.

Batho ba sa ntse ne ba tshwaneleha haholo hore ba nwe meriana ya HIV and AIDS. Lebaka ke hobane dipidisi tseo tse ba di fuwang ditleliniking di a thusa, di aha le mmele. Mme di eketsa le nako ya bona ya ho phela.

Boholo ba dipetlele, dibethe ke tsa kgale. Ditshebeletso le tsona ha se ditshebeletso tsa maemo a hodimo. Ka hoo, dipetlele di hloka baoki.

Ha e le motho ya nang le TB, o tshwanela ho nwa meriana ya hae letsatsi le letsatsi hore e fokotse bohale ba TB, hore qetellong a tle a fole. Mme ha sa nwe meriana eo, TB e tla nne e ntse e eketseha ka sefubeng. Moo qetelllong a tla shwa.

Ho tshwanela hore e be ntho e tswellang pele, e se be ntho ya kgwedi e le nngwe feela.

Jwala baneng ba sekolo ha se ntho e lokileng, haholo jwang dilemong tseo tse ba leng ho tsona. Jwala bo fetotse maphelo a batho ba bangata ka tsela eo e sa nepahalang.

Ho bolla e ntse e le tlwaelo ka hara setjhaba sa rona. Ho na le mofuta wa ho bolla, kapa mefuta e fapaneng ya ho bolla ho ya ka moo dipuo di sa tshwaneng, kapa meetlo e sa tshwaneng. Ha jwale le sepatala, kapa dipetlele ho se ho na le tsela ya hore banna ba ka thuswa ka yona ha ho tluwa dintlheng tsa lebollo.

Ee, thuto ka tsa lebollo e ka kenyelletswa dikolong tsa rona. Hobane nakong ya hona jwale bana ba bangata ba qetelletse ba ile lebollong bolong, empa ba sa tsebe hore na ke eng e ba elang lebollong? Ha e ka kenyelletswa dikolong tsa rona ho kaba bohlokwa hore bana ba tsebe molemo wa ho ya teng.

Ntate ngaka dumela. Ke ne ke leboha, kapa ke o letsetsa hore ke o lebohe ka tsela eo o ileng wa nthusa ka yona. Ha e ne e se ka wena bophelo nkabe bo ntse bo le kotsing, kapa bophelo ba ka bo ka be bo fedile. Ke a leboha ka moo Modimo ao fileng ka teng. E s'ka ba ho nna feela, empa le ho batho ba bang ba bangata ba tla hloka thuso ya hao jwalo ka ngaka.

Ikele sepetlele hobane sepetlele ke moo e leng hore ho latelwa melao le melawana. Le hore na ditsela tse fe tse tla o thusa hore o fole? Eseng ho ya thabeng ka hobane boholo ba dintho tsa safety ha di sebediswe.

Batho ba dulang dipolasing ba ntse ba thola tlhokomelo ya tsa bophelo hantle. Hobane matsatsing a ha jwale kapa nakong ya jwale, dipetlele kapa ditleliniki tsa rona di ntsha baoki ka koloi ho ya ho hlokomela batho ba kulang dipolasing. Ba ba fe dipidisi banang le bo high blood-a, mafu ka ho fapana.

Matshwao a lefu la kgatello e phahameng ya madi ke ha pelo e se e sa betse, kapa ho pompa hantle. Hape ke ha hlooho, o dula o tshwerwe ke hlooho le ho hlatsa.

Ke moo e leng hore nka dula, kapa moo ke emeng teng ke ba kope ka hlompho le boikokobetso. Ke ba tsebise boemo bo e leng hore le nna ke ka hare ho bona hore ba tle ba utlwisise.

Ke ntho e lokileng haholo hobane ha se hangata batho ba bang ba etsang thobalano bakeng sa ho batla bana.

Mabaka a etsang hore a bue jwalo, ke a hae. Empa ha e le ba rona bana ba tla di ja ho ya ka moo mmuso o itseng ho latelwe ka teng hore bana ba fuwe dijo sekolong. E leng dijo tseo e leng hore di ba fa matla, e leng dijo tseo e leng hore di etsa hore ba se ke ba kula. Hape ka moo e leng hore yena ke titjhere wa tseba hobaneng a tjho jwalo, ebile maikutlo ke a hae.

Ke ne ke sa tsebe, ebile ke sa utlwisisi hore na hobaneng?

Boholo ba dipetlele tse ka ditoropong, ntho e utlwisang bohloko ka tsona ke hore o tshwanela ho patala.

Boholo ba batho ba neng ba kene quarantine ka nako ya COVID-19 ebile batho be leng hore ha ba tswa ka teng, ekare batho be leng hore ba phela lefatsheng le letjha. Ha ba sa tlwaetse hakalo ho phela le batho ba bang, ebile ba bonahala e le batho ba bodutu.

Hobane batho ba metseng e mahaeng ke batho be leng hore tse ding tsa dintho tsa bohlokwa ha ba na phihlello ho tsona.

Ke ka hobane lefu lena la COVID ebile lefu le hore le hlahile thoso! Batho ba sa lebella, mme tsela eo le neng le qeta batho ka yona e ne le tsela e hodimo haholo e neng le bolaya batho ka lona. Ke ka hoo, baholo ba batho ba neng ba tshohile ebile ba bona bohlokwa ba lockdown hore ba ikwalle ka matlung. Le dishopong ba se ke ba tsamaya hobane ho ne hothwe ke lefu leo e leng hore le tsamaya moyeng.

Batho ba mahaeng tsena tsohle ha ba di nkelle hloohong ha ba isitse sefuba, ba ela sefuba tleliniking. Ba hloka hore ba eletswe ka tsona. Ke ka hoo ba qetellong ya dintho ba tla bona bohlokwa ba tsona. Ha ke e mong wa bona, empa bohlokwa ba ho thibela kapa hona ho thero ya malapa ke ntho e lokileng. Eseng ho etsa bana feela, haholo jwang nakong ya hona jwale dijo di tura.

Ho ya ka mokgo dintho di leng ka teng ha jwale. Tjhe, mmuso wa leka ka hohle hohle hore batsofe ba fumane thuso kapa yona tlhokomelo e lekanetseng dipetleleng. Empa ho tse ding ha ba e fumane hohang.

Dipapatso tseo ke dipapatso tse sa lokang hohang, ebile ha se dipapatso tse leng hore di-safe. Empa ha motjha a ikutlwa hore o batla ho qhala mpa, a ka etela sepatala kapa tleliniki moo e leng hore teng metjha ya teng ke ona e leng hore e lokile.

Mesebetsing e meng ee, mananeho a teng. Empa ho a mang ha a yo, ho itshebeletswa feela.

Tleliniki e haufi e kgothaletsa batho hore ba etse diteko ka mora kgwedi tse tharo. Ee, le nna ke a di etsa ka mora dikgwedi tse tharo.

Dumela ntate. Ke tlile kwano kantorong ya hao. Ke utlwile ka motjhini wa x-ray o sa sebetseng. Ke tlile kwano ho tlo o tsebisa hore ke na le tsebo e kgolo ka ho lokisa metjhini ena. A ko ntumelle keke ke lokisetse sepetlele motjhini ona.

Ee, nka ba kgothaletsa ho bolla hobane ho bolla ha bo ntate kapa batho ba batona ho fokotsa hona di-sick-i tse amanang le tsa thobalano.

Ke bo ntate, kapa banna ba e leng hore ke maikarabelo a bona ho etsa bonnete ba seo. Empa bo mme le bona hwa tshwanela hore ba eletse banna ba bona hore ba nne ba ye ditleliniking tsa banna ho netefatsa hore ba ntse ba phetse hantle. Seo se bohlokwa ho tseba ka bophelo ba hao le hore o eme kae ka maemo a bophelo.